Ho ya ka nna le maikutlo a ka, ha ke rate ditsela tsa bosiu. Ke rata ditsela tsa motshehare hobane ke kgona ho bona botle bohle ba dintho tsohle ha ke le moyeng motshehare. Ke kgona ho bona metsi, ke bone difate, ke bone mobu o le motle ke leka hodimo-dimo ha di thaba. Hantle e le motshehare. Ke a dumela hore mabone a matle bosiu. Rmpa tsela ya bosibo ho nna ke bona e se tsela e e nka e tsamayang. Ka baka la hore ha ke bone e le tsela e nepahetseng ya ho tsamaya bosibu. Hobane ha wa bolokeha. Boema mafofane be nna ke bo ratang, ke ba Braamfisher. Hobane ha bona moferefere. Ha ho batho ba bangata ba bo sebedisang. E ne ke ka hoo ho etsang hore ke bo rate hobane ha hona batho ba bangata ba bo sebedisang. E ne ditshebeletso tsa bona di ntle.

Dumela mofumahadi. A na o tlo reka ticket ya bese? Re etela kae? Tikete e tla ba two hundred and fifty ho ya Limpopo. Bese ya hao e tla tloha seteisheneng ka la leshome Phato, ka hora ya bone thapama. E tla hloka hore o fihle ka hora ya leshome le metso e mmedi ha ho feta hora ya boraro. Hobane o tlo tlameha o nehelane ka ticket ya hao ka quoter to four. Ka kopo hopola thoto ya hao, ID, le tikete ya hao ya bese. Bese e tsamaya hantle ka hora ya bone. Ka kopo o seke wa dieha. Natefelwa ke letsatsi la hao.

Ke kopa o ntshwarele mannyeo. Empa ke kopa hore o phuthe lekgapetla leo la hao la panana. Ke kgodisehe hore bohle re ka bona hore koloi e hlwekile haholo. Mme ka hona ke botho ho e boloka e le jwalo. Mokganni na o ka kenya setshwantsho monyako ho hlokomedisa bapalami ho boloka koloi e hlwekile ka moo ba e fumanang ka teng? Hobane ho bonahala e ka ba palami ba bang ba lahlehetswe ke boitshwaro ba ho boloka sebaka se hlwekile. E ne mannyeo ke tshepa hore o so le moholo ho utlwisisa hore ha ho hlokahale hore o etse bohlaswa.

Lebaka le etsang hore batho ba seke ba ba batla ho tsamaya mehlaleng ya marena a ditekesi. Ke hobane batho ba utlwisisa hore kgwebo ya ditekesi ke kgwebo e sa bolokehang hohang. Ba utlwisisa hape hore kgwebo ya ditekesi ke e nngwe e nang leng dintwa ka mehla yohle, e etsang hore batho ba etse dintho tse sa lokang hore feela kgwebo ya bona e tswele pele. Hoo ho ka kenyelletsa ho lematsa batho ba bang, hape le ho lematsa ditekesi tsa ba bang hore tsa bona di tle di fumane kgwebo e ngata le batho ba bangata. Ke ka hoo ke nahanang ho sena motho a ka thahasellang ho tsamaya mehlaleng ya batho be leng marena ditekesi hobane ba batla ho baballa maphelo a bona.

Eya, ke ile ka nka leeto le letelele re tsamaya ka sekolo, re ya Durban. Re ile ra tsoha mesong re tsamaya ka leeto. Batswadi ba re rekela mofao. Mosuwe wa rona o ile a re binela dipina. Empa ha letsatsi le se le tjhabile hobane re tsamaile mesong ho no ntso ho le lefifi ka ntle ho mme ntse re tshohile. Empa batswadi ba rona ba ile ba re fa mapae hore re tle re futhumale ka beseng. Ha ntse re tsamaya tseleng, letsatsi ya hlaha. Letsatsi ha le hlaya, mosuwe wa rona a tsamaya a re bolella tsela ena yohle hore re feta kae, ke eng e re bonang, ra bapala dipapadi tsa hore re bona eng. Ke eng e re e hopolang ho fihlela re fihla Durban. Ho no le monate haholo re ile ra bapala letshehare lohle. Yare ha se re boela re kgutlela hae, ha se re o robetse ka ofela.